Bolt yi hi pfuna hi tindlela to hambanahambana. Xo sungula Bolt yi ku landza aghedeni ra le kaya laha u tshamaka kona, laha ku kalaka ku nga faneki na mathekisi swa ku thekisi u ta yi kuma laha ku fambaka kona ntsena timovha a xi a patwini laha ku fambaka kona timovha. Nakona thekisi u fanele u yimela yi tala a yi fani na Bolt, Bolt yi fambisa wena laha u yaka kona straight yi ku veka laha u helelaka kona. Na mathekisi, mathekisi loko u lava yona swi lava u ya khandziyela etithekisi rank laha u ti kumekaka kona, a Bolt yi seyivha nkarhi nakona. Nakona a yi charge-i yi ku hakerisa hi hi distance leyi u fambaka hi yona.

Khamphani yo yo rhwala nhundzu hi swiporo yi fanele yi yi qasha vatirhi kumbe ma-security leyi nga ta va sirhelela nhundzu swa ku ku nga vi na swigevenga leswi swi khomaka ha yona movha leyi yi fambaka hi swiporo.

Ku rhwala nhundzu emagondzweni swi ta na nghozi swinene hikuva i tinyingi timovha ti fambaka emagondzweni a hi leti ti rhwalaku nhundzu ntsena. Ku pimanisiwa na na na na na tinhundzu leti ti fambisiwaka hi ma-aero plane-i na hi switimela. Switimela kumbe swiporo leswi swi rhwalaka nhundzu nhundzu leyi fambaka hi swiporo yi va yi sirheleriwile swinene hikuva a ku vi na ti nghozi, na na vugevenga bya ya antswa. Xikan'we na nhundzu leyi rhwariwaka hi swiyanimoya swihahampfhuka yi va yi sirhelelekile swinene.

Ku sirheleleka ka wena ku le mavokweni ya wena. Hikuva u fanele u swi tiva swa ku xiporo a hi ndhawu yo tlangela ka yona. A wu fanelanga u tlangela xiporweni kumbe u tshinela xiporweni loko loko ku ta kumbe ku hundza xi xitimela. U fanele u tiva milawu ya ku tshama ekusuhana na le xiporweni na swa ku xiporweni a hi ndhawu yo tlangela ka yona kumbe ku tshinela ka.

Avuxeni avuxeni maxaka na n'wina ntlawa wa ka hina. Ni kombela mi tiva swa ku na ha ri endleleni. Ni lo khomeka ka ntlimbano lowu wa timovha laha. Tani na n'wina mi swi tivaka swa ku ninhlikani ku va na ntlimbano wa timovha, mara ni ta fika endzhaku ka maawara mambirhi kumbe manharhu. Na khensa.

Ku cinca ka switirhisiwa swi nga cinciwaka, xo sungula i ku tirhisa timovha letintsongo leti ti vitaniwaka ti-private car. Ku fanele ku cinciwa ku tirhisiwa tibazi kumbe mathekisi lawa ma layicha ma kotaka ku layicha vanhu vo tala swa ku ku nga vi na ntlimbeko edorobeni rolero. Ku fanele va faka ma masayini laha handle, lawa ya kombisaka vanhu swa ku ku ta va ku ri na ntlimbeko siku rolero kumbe vhiki rero.

Lexi xi lawulaka ku ya ku hakela or tihakelo ta mathekisi i i ku engeteriwa kumbe ku i ku khuphuka ka mali leyi yo xava mafurha, mafurha lama ma vitiwaka petiroli. Swi ya hi yona swoleswo swa ku petiroli loko ri khuphuka, na yona mali mahakelo ya mathekisi ma fanele ma engeteriwa. Na swa ku ma engeteriwa hi mali.

Xo sungula tanihi mutirhi, muthori ni nga rhandza ni ni nga rhanga ni n'wi byela loko ni vona nkarhi wa bazi wu fikile mara kambe bazi yi nga se fika. Ni nga rhanga ni n'wi fonela ni n'wi tivisa kumbe ni fonis ni fonela vatirhikuloni ndzi va tivisa swa ku swi nga endleka ni fika hi nkarhi lowu kalaka wu nga tolovelekangi. Tanihi swa ku bazi a yi fikanga hi nkarhi. Loko se ni fika ntirhweni nakona ni nga ya straight ni ya ka yena muthori wa mina, ni n'wi tivisa leswaku hikwalaho ka bazi yi nga fika hi nkarhi wa yona, a ni swi kotanga ku fika hi nkarhi lowu ni faneleke ni fika hi wona laha ntirhweni ni kombela a ni khomela.

Mintsengo ya Uber yi le henhla hikuva va ku landza kaya ka wena laha u tshamaka kona kumbe ka adirese leyi u nga ta va nyika yona, va ku veka laha ka adirese laha u yaka kona. Ku ku hambana na na thekisi, thekisi ri ku landza axitaratini kumbe epatwini laha ku ku khandziyeriwaka kona mathekisi yi ku veka laha ma helela ka kona mathekisi. Kambe a yi ngheni a yi ngheni laha u yaka kona straight a va ku veka gedeni ra le ndlwini ya wena.

GPS yi tshembekile kambe ku na ku kun'wani laha va kalaka va nga lunghisanga va kalaka va nga update-anga tindlela ta vona. Loko mu loko muchayeri a o o hambuka na gondzo leri bumabumeriwaka, i ta yingisela i ta direct-iwa kumbe i ta nyikiwa ndlela leyi a faneleke a famba hi yona hi mukhandziyi loko a tiva laha a yaka kona.

Ka sweswi a ni fane a ni voni ku ri na swi cinca leswi faneleke swi endliwa, hikuva ku na ti-laws kumbe nsirhelelo leti nga kona ehenhleni ka vona va yi vamafambisamahungu kumbe vafambisi va switichi swa swa mahungu.

Eya ri fanerile ri va ri na munhu loyi a ri hlayisaka hikuva ri layiche vanhu vo hambanahambana. Nkarhi wun'wani wu kumeka swa ku laha ka bazi ku khandziya vanhu va swigevenga, lava va tele ku ta onha va ta khoma nkunzi va yivela van'wana vanhu. Se loko ku ri na munhu loyi a nga ri hlayisa. va swi tiva swa ku a swi nge olovi ku ku ku khoma nkunzi ka bazi rolero.

Ntokoto lowu ni nga va na wona i wo saseka swinene. A no suka endhawini ya le Joburg ni ya eNorth West. Nakona a ni nga ku tivi laha a ni ya kona, a ni nga tivi munhu nakona laha ni yaka kona. Kambe muchayeri wa thekisi hi yena a nga kota ku ni pfuna, a tlhela loko hi fika le aNorth West a ni komba tithekisi leti ni faneleke ni ti kwela ni ti khandziya ku ya mahlweni ku ya fika laha ni yaka kona. Hikokwalaho ni ve na ntokoto lowunene swinene.

Ni nga hlawula ku ku tsemakanya hi movha ya leyi ya mina ya le ndlwini leyi vitiwaka private car hikuva loko u famba hi movha ya wena u kota ku yima kun'wani na kun'wani la u lavaka kona u kota no famba u vona tindhawu leto tala ku nga kotiki ku ti vona hikuva loko u famba hi bazi ri vekeliwile magondzo lama yi faneleke yi teka wona a yi fambi hi magondzo man'wana na man'wana naswona bazi ri famba hi nkarhi wa rona loko ku fika nkarhi wolowo ri u nga se fika la ri ya ka kona ri va ri ri nkingheni hi ku va ri vekeliwe nkarhi lowu faneleke ri famba hi wona.

A swi tano hikuva van'wani lava va fambaka hi timovha va famba va pyopyiwile va nwile byalwa van'wani va va chaya swihungati swa vona van'wani a va swi koti ku fambisa kahle swifambiso swa vona endleleni hikokwalaho ni vula .

Ku hambana ka bulowha na thanele hambileswi swi nkarhini wa wunyingi kumbe enkarhini wo tala swi kumeka swi tirha ntirho wun'we xo sungula a biloho enkarhini wo tala ri endliwa ri va ri va ri ri henhla swinene hikuva ri kumeka ri tlhanganisa switirata swimbirhi kumbe yimbirhi nkarhini wo tala biloho ri endliwa laha ku nga na nambu kona kumbe laha ku nga na damu kona enkarhini wo tala a a mati ma famba hansi ka biloho a thanele rona thanele yi kumeka etintshaveni laha ku borhiwaka koho a ntshava ku kota ku humeliwa hala ka tlhelo leriya rin'wana ku nga va ku ri ntshava kumbe ku nga va ku ri na .

Ku tirha hi vanhu a swi olovanga hikuva u kuma vanhu vo hambanahambana vo huma ka mindyangu yo hambanahambana se van'wani va na mahanyelo yo biha van'wani a va swi koti na ku ti khoma hi ndlela leyinene xo sunguna ni nga xi endlaka tanihi muchayeri wa bazi ni ta yi tiyisisa swa ku a va kona lava va khandziyaka bazi ya mina va pyopyiwile hi byalwa kumbe va khome byalwa kumbe va nga na mabyalwa nakona loko va khwela kumbe va khandziya bazi va fanele va swi tiva swa ku ku na milawu milawu leyi ni ta va ni yi tsalile ka ma fasitere milawu yo fana no dyela bazini milawu leyi yo fana no endla pongo exikarhi ka bazi kumbe ku nwa byalwa kumbe ku dzaha no na ku lwai swilo swi kalaka swi nga pfumeli.

Ndzawulo ya rihanyo ya swibedhlele loyi a vulavulaka i muvulavuleri wa xibedhlele xa le mugangeni wa Dzivamisoko xo sungula hi rhandza ku dlulisa ku khensa swinene rirhandzu na ntirhisano lowu mu hi kombisaka roho ehenhleni ka xibedhlele na vaakatiko va va muganga lowu wa hina xo sungula hi rhandza ku mi tivisa swa ku ku na laha hi hi pfumalaka koho switirhisiwa swo fana na ti-wheelchair nkarhi wun'wani laha ku faneleke swa ku loko hi pfuna vadyuhari kumbe vanhu lava va nga tikeliwa vamanana lava nga tikeliwa hi nga koteki ku va pfuna loko va fike xibedhlele hikuva nkarhini wo tala loko leswi va talaka va nga swi koteki ku famba loko va fika nyangweni ya xibedhlele va fanele va pfuniwa hi ti-wheelchair va fambisiwa hi tona ti-wheelchair ka ti-ward leti va faneleke va ya ka tona hi kombela mi hi pfuna hi ti-wheelchair.

Titiraka leti ti fambaka na mijeko yo tshuka la matlhelo ka yona ti kombisa a ndzhwalo kumbe ndzhwalo leyi nga layichiwa ka movha leyi tiraka leyi hi xilungu yi vitiwa abnormal load swa ku yi yi layicha yo tika yo kala yi nga tolovelekangi ya nghozi futhi swinene so tanihi munhu loyi ni ni landzelaka truck-a leyi hi le ndzhaku ni fanele ni famba five hundred kilometer or five hundred meters endzhaku ka yona ni nga tshineli ekusuhani na yona kumbe ku yi overtake ku yi dlula a ni fanelanga ku ni ku yi dlula la ku nga pfumeleleki hiswaku enkarhini wo tala movha leyi yi teka a patu a a xipeyisi xa timovha timbirhi epatwini.

Ku na xikwekwetsu, xikwekwetsu xi layicha vanhu lavatsongo va nga ri va nga sukela ka vanhu vambirhi kumbe munhu un'we ku ya fika ka fourteen. Then ku na ku na xikepe xikepe xa swi kota ku layicha vanhu xi tlhela xi layicha na timovha, xi tlhela xi layicha na swikwekwetsi swin'wani. Xikepe i xikulu ku na xikepe lexi layichaka swilo swo hambanahambana kumbe u kuma swa ku a xi layichi vanhu xo layicha mindzwalo ntsena.

Ni tiva xikwekwetsu, xikwekwetsu xa tsutsuma kambe i xitsongo, xikwekwetsu a xi fambi distance kumbe manga wo leha swinene. Ni tiva na xikepe, xikepe hi xona xi fambisaka ndzhwalo ndzhwalo yo fana na timovha xi teka timovha etikweni rin'wana xi xi famba malwandle na malwandle xi ti yisa eka xikepe xi hambanile ka xikwekwetsu hikuva xikepe xikulu swinene, xikepe xi kota ku layicha ndzhwalo, xi layicha timovha, xi layicha na vanhu xi tlhela xi layicha xikan'we na xikwekwetsu.

Xo sungula u fanele ni swi tivi swa ku u xava hi hi bangi kumbe u xava hi app, app yo fana na computicket kumbe app ya le Shoprite kumbe app ya le Pick n Pay swi nga switolo. Xa vumbirhi u ni fanele ni swi tiva swa ku thikithi leri u ri xavaka i ra kusuka kwini u ya kwini. Loko ku ri thikithi ra kusuka kaya u ya ntirhweni sorry, u fanele u tiva swa ku thikithi leri u ri xavaka i ra nkarhi wa ku fikela kwini ra masiku ya ku fikela kwihi i vhiki kumbe i n'hweti.

Tanihi mukhandziyi wa mathekisi siku na siku hi na xivilelo, na leswi muchayeri vamachayeri va mathekisi ya n'wina va swi endlaka swa ku khandziyisa vanhu ku tlula mpimo. Leswi swi tisa ku vilela swinene hikuva van'wana va kumeka va yima kusukela ekaya ku ya fika entirhweni. Naswona loko ko tshuka ku endleka nghozi a vanhu a va nge hakeriwi mali hikuva ku kumeka swa ku thekisi yi tele ku tlula mpimo, nakona loko yi tele ku tlula mpimo loko ko tshuka ku humelela nghozi ku ta va na vanhu lava va va faka hikwalaho hikokwalaho swa ku thekisi yi tele ku tlula mpimo.

Ku tleketla nhundzu hi hi xitimela i swilo leswinene swinene, hikuva enkarhini wa sweswi loko u ku wa languta nhundzu yo tala yi tleketliwa hi hi matiraka laha vanhu va va hetelela va endla tinghozi emagondzweni. Kambe enkarhini wo tala loko nhundzu yi tleketleriwe hi xitimela a ku vi na tinghozi kumbe ku va na tinghozi letitsongo hambileswi swi tekaka nkarhi swinene ku tlula loko ku nhundzu yi tleketliwa hi mathiraka.

Leswi swi na nkoka swinene hikuva a swi sirheleli wena ntsena kambe swi sirhelela na va timovha kuloni lava u nga ta va u ri na vona emagondzweni. Ku ya swikambelweni swa Road Worthy laha ku kumekaka va va va kambelaka movha ya wena va ku yi fanelekile ku va yi kumeka magondzweni kumbe yi famba emagondzweni yi fanelekile swa ku yi pfumelelekile swa ku yi layicha vanhu kumbe yi nga tirhisiwa.

Swilo leswi swi endlaka leswaku bazi ri tala ku tlula mpimo hikokwalaho ka vanhu lava va nga va vanyingi ku tlula vutleketli, timovha ta ku tleketla. Xa vumbirhi hikokwalaho swa ku bazi yi kumeka yi ri na tintsengo ta le hansi swinene so vanhu vo tala va lava ku ti vona va ya emitirhweni kumbe va laha va lavaka kona hi tibazi, xa vunharhu hikuva bazi u famba hi nkarhi.